Engihlangana nabo ngokuthintana kakhulu futhi nokugcwala emabhasini, ukuthi awuzizwa uphephile futhi awuhlali kahle. Awubi esimeni esikahle ukuze ufike la uya khona, ngoba nenkunzi isiningi ezindaweni ezifana nalezi.

Ngiyacabanga ukuba ngoba nawo amankampani ezama ukwenza imali akukho lula ukuba kube nezimali eziningi zama-tolls eziphumayo. Ngakho amashejuli angeke abe maningi ukuba uwathole, ongakwenza ukuba isabelo mali senkampani yakho ingafani mihla yonke ngoba kuzanywa ukuthi nabo bonge imali eningi ekhishwa kuma-tolls.

Ngingabheka lapho okudingeka khona usizo kakhulu futhi ngithole izimoto noma amabhasi engasiza ngalokho, futhi isevisi yami kube yisevisi engaba ngcono for ukunakekela abantu abadala. Ikwazi ukuba futhi bekhululeke uma beyisebenzisa, ibe nesikhathi futhi ihlezi isesikhathini.

Kuyadingeka ukuba amabhasi abhekwe ngaphambi kokuba aqale ukusebenza ukuba asesimweni esilungile, ukuze kuzoba lula uma ehamba kungaphazamiseki imizila, ngoba uma amabhasi engalungile imizila iyaphazamiseka. Lokho kuyawubanga ububi bamabhasi okuhamba. Intuthuko engingayiletha ukuthi amabhasi mawabhekwe ngaphambi kokuba asebenze. Okuzokwenza ukuhamba kwawo ezindleleni kube lula, kungabi nokuphuka endleleni okuzokwenza amanye alandelayo aphazamiseke.

Ngingaqinisekisa uma ngingumphathi wendiza thizeni ukuba zonke izinto ezithathwayo zabagibeli bami ziphephile futhi nabo bezizwa bephephile futhi bekhululekile bengasabi lutho, futhi bezizwe bevikelekile uma sibathwala noma sithwala imithwalo yabo.

Uma ngingulowo mshayeli weloli ngingazama ukuba ngibheke ezinye izindawo engahamba kuzo izindlela ezilula, futhi ezingeke zingenze ukuba ngikhokhe imali eningi. Nesikhathi singabi siningi sokuba ngifinyelele lapho engiya khona.

Yebo, uloliwe wona uthanda ukungabizi kakhulu, kodwa ngiyacabanga ukuba ngoba uhamba kancane futhi awusheshi njengezinye izinto zokuthutha. Uthatha isikhathi eside esidana, kodwa ngiyacabanga ukuba ezinzuzweni zemali kuba ngcono, kodwa inkinga kuba isikhathi eyisithathayo.

Ngicabanga ukuba le sistimu, iyisistimu elungile, ngoba akukho muntu oyilawulayo ohlezi lapho, ngoba kulezi abantu abakhokha ebantwini bona ubuqhophololo buba khona ngoba into elawulwa umuntu ngezinye iy'khathi noma izikhathi eziningi ayilungile, ngoba nobugebengu buyenzeka.

Kulungile ngoba kungenzeka uhambe ngemoto enkulu, kodwa izimpahla zizincane, noma uhambe ngemoto encane kodwa izimpahla ziziningi. Yingakho ngicabanga ukuba yindlela elungile yokuba kungabhekwa isayizi yemoto, kodwa isayizi yezimpahla ukuze abantu bezokwazi ukukhokha ngendlela efanele, ngoba uma kungabhekwa ngesayizi yemoto akulungile lokho, ngoba imoto encane iyakwazi ukulayisha izinto eziningi, enkulu futhi kwenzeke ilayishe ezincane.

Ngiyacabanga ukuba ukuthuthukiza ukuthuthukisa izinhlelo ezifana nalezi kuyadingeka ukuthi abamasonto bahlangane nomphakathi futhi bahlangane namalunga wabo wamasonto wabo ukuze bezokwazi izidingo zabadala abazidingayo, ukuze bethuthukise izinkonzo zezokuthutha emasontweni wabo, nasemphakathini wabo abasebenzela kuwona.

Zona zingakwazi ukubhekana nazo ngqo ngoba yibona kuyadingeka ukuba amasonto abazi abantu babo, futhi nabantu abakhonza khona bezokwenza kube lula ukuba bekwazi ukuba thutha. Akufani nezinkonzo ezinye ezingazi muntu, ezisebenzayo, eziqasha nabantu ezingabazi.

Ngiyacabanga ukuba uhulumeni kuyadingeka engenelele ekusizeni abantu abadala, futhi ebanikeza izinto zokuthutha ngazo ezibafanele kuzo zonke izindawo lapho abazidinga khona.

Ngiyacabanga ukuba amathekisi angakulindela futhi alungile ukuhambisa abantu abadala, ngoba nawo ayashesha futhi angaba ngconywana ukuba bekhululeke kuwona, kodwa ngiyacabanga ukuba nawo into elungile futhi elula ukuthi ingatholakala indlela yokuba bahambise noma bethuthe abantu abadala.